Bontsi ba batho ba sheba dikgang tsa bone mo di-platform-ong tsa go tshwana le tsa dijithale, go na le go reka kuranta kgotsa go sheba dikgang tse di kwadilweng mo fatshe bangwe gantsi ebile ba di sheba mo megaleng.

Thekenoloji ya gompieno e dirile dilo bonolo mme ebile ba kgona go tlhalosetsa batho selo se le sengwe ka mefuta-futa ya dipuo, di farologane gore mongwe le mongwe a kgone go tlhaloganya e bonolo e le ruri.

E fetotse thata ka tsela entle e le ruri gonne go ne jaanong motho o kgona go mo romelela molaetsa ka di-App di le dintsi, fa o sa mo kry-e mo App-ong e na o kgona go ya ko App-ong enngwe o mo romelele melaetsa ko yone. Fa yone ke bona e le kwa tlase thata gonne fa o sa mo kry-a motho ko mogala o a letheka o tshwanetse go mo emelela gore o kgone go mo kry-a kwa lethekeng. Ga go tshwane le di-App, di-App di thusa tota le motho fa a tshuba founu ya gagwe, o kgona go kry-a molaetsa o o go phala mogala wa letheka fa a latlhegetswe ke founu.

ke di inthanete tsa gompieno o a kgona go kry-a botlhale botlhe mo go tsone le megala ya gompieno le thekenoloji ya gompieno.

Ke di-Facebook, di-Instagram, di-TikTok, le di-WhatsApp di thusa thata ka melaetsa mo Aforika Borwa mongwe le mongwe o kgona go di kry-a bonolo.

Nna go ya ka nna ke bona e tsweleditse pele dikgopolo gonne bangwe se ba se shebang mo thelebišheng ba batla go se dira. Go tshwana le bogodu ba batla go ithuta bogodu bo e seng ba nnete bo bo tlhagelelang mo thelebišheneng, ba batla go bo leka kwa bathong ka nnete. Ba bona batho the way ba bolaiwang ka teng kwa di thelebišheneng mme, ba batla go ithuta go ba bolaya e senya batho e le ruri maaka a ba lebelelang mo thelebišheneng.

ke go bua maaka ko di-platform-ong tsa go tshwana le bo Facebook, bo Instagram gonne ba itsi gore batho ba le bantsi ba phela kwa di-platform-ong tsa go tshwana le tseo, mme boammaaruri ba tsietsa batho ka dikgang tsa teng batho ba di sala morago.

E tokofaditse thata gonne motho o kgona go kry-a molaetsa ka pele ka mogala oa seatla, mme ebile fa a sa o kry-a o kgona gore le fa e le morago o kgona gore a o kry-e, o ntse o ntse fela yalo. Go tshwana le pele batho ba pele ne ba kwala mo fatshe ba fa dinonyane di ba tsameisetse molaetsa.

Ee, mme ke nagana gore AI jaaka e le yone e setse e tsena gompieno e ka thusa le gore e yetse ka dipuo tsotlhe tsa fo Aforika Borwa. E thuse mongwe le mongwe o a batlang go ithuta puo, mme ebile go seka ga bua puo e le nngwe go buiwe puo yotlhe ya mo Aforika Borwa. Mme ebile e dirisiwe le ko mabenkeleng gongwe le gongwe kwa o tsenang teng. O kgone go tsena kwa di polekeng tse dingwe go berekisiwa fela sejatlhapi mme go nne le ditsela tsa go berekisa di puo tsa rona.

Ke ka mo thusa ka gore a tseye bopaki botlhe ba batho ba ba mosotlakang kwa inthaneteng, mme ebile kwa mafaratlhatlheng re ye go ba tshwarisa kwa di poleke tsa go tshwana le police station gonne go phela go na le bopaki. Mme ebile nka mo rotloetsa gore fa a fetsa a ntshe, a tlose di-App tse tsotlhe tse a nang le tsone tse ba mo feel-isang gore ba mo sotla maikutlo ka tsone a dule a sena tsone mo mogaleng wa gage wa letheka.

Ee, ke a itlotla gonne o kgona go check-a ba ditsala le lelapa kgapetsa-kgapetsa ke thekenoloji le mogala wa letheka oa gompieno, gona le wa pele mme ebile e re kopantshitse le ba ditsala le ba lelapa ka gontsi, re kry-ana bonolo thata mo mogaleng wa gompieno.

Ke metswedi ya go tshwana le bo Facebook-u, inthanete, Instagram-e bo TikTok-o le WhatsApp-o ke tsone tse di thusang gore motho a itse ditiragalo tsa boseng tsa Aforika Borwa tsa gompieno.

Nna tšhono ga eng fithelele ebile ga nke ke e utlwelela seteišene sa serongwa mowa, mme gongwe bontsi ba batho ga ba sa tlhola ba e utlwelela kgotsa ba e reetsa. gantsi batho ba berekisa mogala wa bone wa letheka, ga nke ke letsa ga kena le nomoro ya teng.